Mina ugogo uMaNtuli, mina ngingamcebisa ngokuthi uma eseya enhlanganisweni or emhlanganweni, afike akhethe izitshalo ezihamba phambili emakethe ezifana namaveji kanje. Abe esecela nezikhuthazo ngoba kungenzeka umhlabathi wakhe athi ewazi noma ewuthemba, kodwa ufike ukunike inkinga. Udingeka ukuthi engathi engatholi iy'khuthazi ukuze usheshe kuhlume ngendlela or kumile fast kuvuthwe.

Ugogo wami ubethanda kakhulu, Nkosi yami, ukwenza imicamelo ngovolo le mcamelo emncane nemkhulu, enitha futhi, ekhanda amajezi, iy'ngubo, amasokisi, sasizizwa sifudumele mese esithungela esesi-knit-ela lezo zinto. Yikhona nje okubaluleke kakhulu ukuthi nje asigcine siphephile emakhazeni sihlale sifudumele uma kubanda sekuqala amakhaza obusika.

Ngokwami ukubona kusabalulekile and kusawumsebenzi obaluleke kakhulu ukuthi kulinywe, ngoba emakethe sekuyabiza. Uma kuthiwa uyothenga ukudla, kanti uma utshalile waba nengadi noma kuyingadi encane, uyakwazi ukuthi usizakale kwamaveji nokunye nokunye uma utshalile. Uma ngabe uya emakethe uye ngoba nakhu kuthi uyothenga lokho okumbalwa kodwa okubalulekile, nakho engadini uzophuma ukukhe engadini. Lokho kuvele kuthi singalambi kakhulu.

Okubalulekile ukuthi kube indwangu eyikhwalithi, ebese iba ithambe, ingabe isiqina kakhulu. Uma kuyeqinile futhi, kube indwangu eqinile kodwa esesimweni esi-right.

Uzitshale endaweni evundile nendawo ebiyelwe, ngoba emadolobheni abantu uma ngabe ulimile, kuwukuthi awubiyile ngendlela, bayakwazi ukuzingenela engadini yakho bazikhelele. So ukuvikela ukuthi bay'ngenele engadini yakho, ukuthi ibiyeleke, ibe esimweni esiphephile or endaweni ephephile, engenabo abantu futhi abaningi abazolokhu bedlula bey'ngenela engadini yakho.

Okubalulekile abangakwazi ukuthi babuye nakho, ubanikeza ithemba lokuthi uma ngabe ulima uyagayina, nobuvila abufuneki, ngoba isikhathi intsha yamanje ayinaki futhi ayinaso isikhathi. Ijike igxile ezintweni ezingekho right or ezingafanele kunokuba igxile kwezifanele. So, ukuthi nje ibakhuthaze ibabonise ukubaluleka kokulima nenzuzo futhi babachazele ukuthi inzuzo uma ngabe ulima iba kanjani oba kuba iyiphi?

Iy'nselelo obhekana nazo uma ngabe ufuyile iy'nkomo, ukuthi iy'nkomo ziyagula. Zidinga izinsiza kakhulu hlampe iy'preyi zoku-spray-a amakhizane, ukuthi zinakekeleke zibe esesimweni esigcineke sendaweni ephephile, ngoba nabantu bayazintshontsha izinkomo esikhathini samanje. Ngibona nje eGalleria bayazintshontsha iy'nkomo, but okubaluleke ukuthi nawe ube nazo zonke izidingo ezokwazi ukuthi iy'nkomo zakho zihlale zi-safe ziphephile, zikhuluphele futhi, ngoba iy'nkomo ey'thengwayo uma ufuyile uy'dayisa udayisa iy'nkomo ezisesimweni esi-right, ey'bukekayo zokuthi kwenziwe imicimbi kanjalo.

Ukuba basebenzise ama-mask-i okuphinde futhi ubagcine benezinto futhi izinsiza zokuvikela uphoyizeni ukuthi bangatheleleki or ungabatheli banga-affect-eki. Okubalulekile nje ilokho okufanele ube nabo, iy'nsiza nje, ezizokwenzela ukuthi bangabisesimweni sokugula nophoyizeni kukanjalo kanjalo. Kodwa nje bagcizelele nokuthi basebenzise ama-mask-i bazivikele, bamboza bafake izinto ezine lokhuzane ezinde, ezinemikhono emide, amabhuluku amade, ama-top amade, ukuze bavikeleke kuphoyizeni.

Ukuthi bahlale bevikelekile nokubalethela izidingongqangi ezibalulekile kubona, since behlala emapulazini, nendlela elula yokuthi bakwazi ukufika beyobheka abantwana emakhaya. Ngoba abanye basuke behleli emapulazini basuke benawo amakhaya okufanele bawanakekele, ukuthi benzele ukuthi bayosebenza benza ukuthi abantwana balale bedlile. So kubalulekile ukuthi ubanikeze iy'nsiza ezibalulekile. Babe nezinto nje lezi ekufanele angaba isekhaya kodwa babenazo nasemapulazini.

Ukuthi uma bechelela ngoba kubalulekile uma ngabe uwumlimi kufanele uchelele nokuthi babe nezinto zokufaka amanzi zokuwaloa, like amathangi ohomu abakhulu, uma ngabe kuyisemakhaya hlampe amathangi ungakwazi ukuwathola, kodwa nje ukuthi uwagcine amanzi esemathangini. Nokuchelela kwakho futhi ungabe sewukuthi uzochelela njalo njalo njalo.

Mina ugogo wami wangithungela ijezi, wangipha isipho sejezi, awangenzele lona ngewulu, nesigqoko samakhaza. Singeve sisihle sasi-grey ngokombala, u-grey ogqamile , sifudumala nejezi lakhona lifudumale, nesigqoko sakhona sifudumala, lithandeka. Le wulu le engathi inoboya enhle, ebukeka kahle. Sasingeve sisihle leso sipho, ngasamukela ngezandla ezimhlophe nenhliziyo evulelekile emhlophe.

Phela emapulazini ngafika kutshaliwe, kutshaliwe emasimini kwakutshalwe ama-aphula, ubhanana, amawolintshi, amapentshisi, ugwava. Mina-ke i-fruit-i or isithelo engisithanda kakhulu kunazo zonke ubhanana namapentshisi. Eyi kwakungeve kukuhle, kumnandi, ubhanana wakhona umkhulu, iy'tshalo zakhona nje zazithelile, zinkulu, ziyi-sweet, zinoshukela, zidleka, zimnandi, zithandeka. Ngakujabulela nje ukuthi ngivakashe emapulazini. Ngofike ngidle i-fruit-thi engilithandayo, ngilifice lisesimweni engisithandayo impela.

Emaqenjini or ebantwaneni eqembini labafundi abasabancane bamabanga aphansi, izinto ey'balulekile ongazitshala or izitshalo ezibalulekile nje ezingathelelwa ngokomoya ama-aphula, amawolintshi.

Mina ngingacela ukuthi uPhumlani Mdladla angicebise ngezitshalo ezibalulekile noma ezihamba phambili emakethe engingakwazi ukuzitshala. Neseluleko sokuthi since kuza ubusika, iyiphi indlela engakwazi ukunakekela ngayo iy'tshalo zami? Noma ikuphi okungabaluleka kakhulu ukuthi ngikwenze.

Mina owami umbono uthi, uma ngabe njengoba kuney'mvula ey'fike y'gugule kusho ukuthi kubaleke umsoco emasimini. Ngingathi akusetshenziswe iy'khuthazi, ukuze kube lula like umanyolo. Iy'khuthaza lezo ezikwazi ukusiza ukuthi iy'tshalo zikhule ngendlela noma ngabe kuthiwa umsoco usuyaphela, kuba ngcono isimo sakhona siba-right, uma uthole iy'khuthazi.

Imicu yezemvelo okuhlanganisa izici ezifana nokuthamba ney'ndleko, iy'ndleko esinazo esikhathini samanje ezokudla, eyi kuyabiza ey'tolo. Uphinde uzokhulisa abantwana, nokuthi akufanele silethe abantwana isikhathi singakabi-right, okanye singakabi-right emaphaketheni. Yes, kuyenzeka ukuthi umlethe umntwana, kodwa abe iy'ndleko ey'nkulu ongazi ukuthi uzozithini. Ekugcineni kubalulekile ukuthi siziphathe kahle, sizigcine sikhone ukuthi yonke into siyenze ngesikhathi, singabi ney'nkinga ey'thile zokuthi sigcine sesiney'ndleko.